Hayi, andiyikhumbuli ngentloko iphasiwedi yeWi-Fi kodwa ndiye ndiyibhale phantsi. Xa ndiye ndayilibala ke ndiye ndikhangele le nto bendiyibhale kuyo okanye ndibuze kumntwana wam ukuba ithini na iphasiwedi abe sele ke yena endincedisa kuba ingumntu okwaziyo ukukhumbula izinto lula.

Icebo endinokuza nalo lelokuba abantu abaphethe kakubi abanye abantu kumakhasi onxibelelwano bangaphinde bafumane indlela yokuba bangene. Loo nto ithi ke ukuba ufumaniseke uhlukumeza omnye umntu ngaphandle kwemvume yakhe wena awuphindi ukwazi ukungena okanye ukusebenzisa amakhasi onxibelelwano naphakade.

Yeyona ndlela inoba ngathi ilula leyo for bona ukuba bagcine imali ngoba idatha iyabiza. Kunzima ukuba uzithengele idatha yakho uwedwa imihla nezolo nibe nibaninzi endlini. Kanti xa nidibanise ezaa mali benizawuthenga ngazo idatha nithenge iWi-Fi nonke kuba lula kwaye wonke umntu uyakwazi ukuxhamla nabo bebengenayo imali yedatha bazibona sebekwazi ukuxhamla.

Ndiye ndijonge ijelo elo likhupha iindaba ukuba jelo lini ngoba kubalulekile ukuba xa uzawufumana iindaba malunga nezinto ezenzekayo uzifumane kwiindawo okanye kumajelo athembekileyo elizwe lethu. Loo nto ke ithi akufunekanga ukuba ndijonge nokuba ijelo leliphi na ndijonge amajelo abalulekileyo namajelo aziwayo apha eMzantsi Afrika akhethekileyo.

Iindaba zobuxoki, Iindaba zobuxoki endakhe ndaziva ziindaba zokuba kukho imisebenzi kwiindawo ezithile efumanekayo. Loo nto ke iye inyuse amathemba ebantwini abantu bafake isicelo zemisebenzi baphele befumana ukugaxeleka ezingozini. Loo nto indenza ndifile kakubi kakhulu, ndizive ndibuhlungu ngoba abantu bafuna imisebenzi ngaphandle kodwa kubekho abanye abadlala ngeentliziyo nangeengqondo zabantu, loo nto indikhathaza kakhulu.

Ngoku kulula ukuba uthumele umqhamfazo nokuba awuna airtime ngoba xa usebenzisa amakhasi onxibelelwano uye udinge kuphela idatha. Laa datha yile uzawuphinda ukwazi ukuthumelela imiyalezo ebalulekileyo kwizihlobo nezalamane zakho ungakhange ude waba kanti ungumntu one-airtime.

Umsebenzi awunawuhamba abantu abanawusebenza bangathi phithi yiminxeba yabo abanye abasebenza kwimisebenzi eyingozi bangonzakala. Zininzi iingxaki abanozibona begaxeleke kuzo. Abanye bangangabahoyi abantu abasebenza ngabo abo ke basebenza ngabantu. umsebenzi ungambi izinto zingahamba rongo yaye yonke into ingavotyakala ngoba abantu bangathi nkxu ezifowunini zabo.

Ndicinga ukuba ezi app ziba luncedo kakhulu kubantu abathetha isiXhosa kuba zibenzela lula xa besebenzisa ezi app bakwazi ukwenza lula indlela yokusebenzisa imali yabo. umntu angacofi indawo erongo kuba engavanga kanti wenza impazamo enkulu ezawuchaphazela kwakunye nemali yakhe. Ndicinga ukuba incedisana kakhulu namaXhosa khona ukuze umntu imali yakhe aqiniseke ngendlela ayisebenzisa ngayo kuba eyisebenzisa ngolwimi lwakhe.

Njengamntu ungumbhali ndandibhala kuFacebook amabali abantu bandihlukumeze ukuba ndibhale qho rhoqo nokuba ndibhala nje ndizonwabele okanye ndifaka i-picture yam kuFacebook abantu bayakhalaza bayathukisa ukuba kutheni ndingade ndibabhalele ibali eli ndilibhalayo for bona balibale ukuba phambi koba ndibe ngumbhali ndiqale ndangumntu.

Umzekelo weendaba zobuxoki ezaphumayo kwaze kwakho umphumela ombi wazo kumhla kwakhe kwakho osaziwayo okwaduma ukuba uswelekile kanti akaswelekanga. Yasisiphithanyongo abantu bekhala bephithana neentsapho zakhe ziphithakele abanye bengayazi koba kwenzeka ntoni. Kanti ngalo lonke elo xesha abantu bazakhele ezi ndaba babe abantu abaninzi sele behlukumezeke kakhulu emiphefumlweni zezi ndaba zimbi kangaka.